Dintlha tse di leng botlhokwa go rotloetsa kopanelo go amogelana le go tlhokomelwa, mekgwa ya borutegi e amang maikutlo le go akanya. Dikamano tse di siameng fa gare ga barutwana le barutabana, tiriso ya thekenoloji, mafelo a khutsa le a sireletsegileng.

Go dirisa ditirelo tsa netefatso, go botsa dipotso tse di tseneletseng, go batla bosupi go pheta-pheta tshedimosetso, go batla motswedi o tshepegang.

Ee, go botlhokwa thata go nna le mogala wa letheka mo botshelong jwa gompieno. Ha go tlhaga mathata o ka kgona go ba letsetsa, o ka kgona go kry-a thuso ka nako e sa fediseng pelo. O kgona le go ba tlhola matshelo a bone gore ntse ba tsoga jang ka metlha.

Tsela e mafaratlhatlha e fetetseng go bala dikgang ke ka tsela e, go kgona go fitlhelela tshedimosetso ka bonako. Batho ba amogela dikgang ka ponyo ya leitlho, mo di-platform-ong jaaka Facebook, Tiktok le Instagram go fetoga ga dikgang go ya ka se o se ratang batho ba fetoga baphatlhalatsi.

Wi-Fi e botlhokwa thata mo matshelong a rona, e re thusa ka ditsela tse di farologaneng gore re kry-e tshedimosetso ya dikgang tse di gatisitsweng. Ee, ke dumelana le gore la motlakase o kgaotswe Wi-Fi e tswelele pele ka go dira gore re sa fetiwa ke dikgang.

Ee, ke motho le go reetsa seromamowa. Go na le lenaneo le le bitsiwang Star FM, le le tshamekang ka ura ya bosupa mo mesong. Ke itumela thata ga ke e reeditse, ka ga gore ba hana ka ditaba ka botlhale e hana le ka tshedimosetso.

Batho ka bontsi ba dirisa megala ya bone ka ga ne dikgang di dintsi, mo di-social media platforms. Re ithuta ka go le gontsi gore go diragalang mo re dulang teng le mo setšhabeng ka bophara.

Go nna le mogala wa me wa letheka go fetotswe botshelo jwa me ka tsela e ntle tota. Ya pele ke gore ke kgone go tsoga mo mesong ke ya tirong, ke kgona go tlhola ba losika ka melaetsa le ka mogala ga ke ba founela.

Dikanele tse di mo sekotlolong sa satellite e se se duelwang e leng DSTV, nna ke rata go lebelela Mzansi Magic. Ke lebelela dithulaganyo tse tlabe di tlhalosa ka malwetse a farologaneng le ka tsela ya go ithusa go dira madi le go jala dijalo.

Ee, ke akanya gore thekenoloji ha e ntse e tla e fetoga e nna e ya ko godimo, e ka fetola go le gontsi ebile e ka tokafatsa matshelo a rona ka gonne re tla kgona go itse melemo e re siametseng ka malwetse a a re tshwereng, le gore re kgona go kry-a dikarabo tsa dipotso tse re nang le tsone ga re palelwa ke go fitlhela ko bookelong.

Mo nakong ya nna ke dirisa Telkom data, ke reka ya twenty rand, e tsaya matsatsi a le supa. Ke kgona go tsena mo mafaratlhatlheng ebile e kgona gore e ntekanele mo matsatsing ao a supa, ke yone ya tlhwatlhwa e ko tlase mo go duelelweng.

Lefapha la rona le ka re thusa ka go tsenya di Wi-Fi mo di-library-ing tsa mo makeišeneng mo setšhabeng. Ga se baagi botlhe ba ba kgonang go nna le madi a go lefa Wi-Fi.

E nngwe ya ditshedimosetso tse di nnileng teng go nna le mogala wa letheka, ke gore o kgona go amana le balosika le ba ditsala ka melaetsa. O kgona go kry-a dikgang ka botlalo le gore go diragalang mo lefatsheng la gompieno. E nngwe ya dintlha tse di sa siamang ke gore o fetsa nako e nnyane le ntsi o tshwere mogala wa letheka, ga o tlhole o phela le ba bangwe ga o tlhole o gaselesa le ba bangwe, o dula o tshwere mogala ebile o lakaletsa o labalabela tsa ba bangwe, tse o di bonang mo mafaratlhatlheng.